Cabanga ukuthi amabhasi into angayenza ukuthi ehlale isikhathi senziwe esengeziwe kungenziwa isikhathi esengeziwe.

Ngicabanga ukuthi kuhle lokhu ukusentshenziswa ukuthi kusetshenziswe amaloli athwala impahla. Ngiyacabanga ukuthi kuhle and iy'nselela ey'nkulu sekungaba sekutheni ingabe okuhle ukuthi azibe yisakhokha iy'mpahla inselela nenzuzo yesistimu enjengalena. Ibuye ifune ukuthi engazuthi kunganakwa kuqashelwe kakhulu ney'ndaba zobugebengu ukuthi iy'mpahla ngabe kusalayishwa iy'mpahla ey'fanelekile na.

Kulula kakhulu ukuthi uqonde amathebuli aney'khathi eyiphrintiwe zamabhasi endawo. Uma nje uqonda ilokheshini okuye kulula nje kakhulu, akusiyo into enzima ngoku-hundred percent it's easy.

Ubaba uMdletshe into engamsiza ukuthi azi ukuthi umshayeli ozobe ebashayelela umuntu osesimeni, onayo ilayisensi, oyaziyo imithetho yemigwaqo, kanjalo futhi nokuthi imoto abazobe beyigibele ngabe imoto eyisesimeni na? Nanokwazi-ke hlampe ukuthi isimo sakuloyo mgwaqo sihamba kanjani? Ayikho kakhulu i-traffic? Hlampe kungamehlisa uvalo.

Ngicabanga ukuthi uhlelo ukuhanjiswa kwempahla kaloliwe kusuke kuhanjiswa amalahle. Ngiyacabanga ukuthi kuyinto esheshayo iy'timela ziyashesha.

Umehluko okhona phakathi kwey'nkonzo kwey'thuthi zey'nkonzo ukuthi kusuke kuyinto yangaleso sikhathi, akusiyo into ejwayeleke ukwenzeka ngaso sonke isikhathi. Kuqashwa hlasimpe kubalwa ngesibalo uma ngabe bebaningi abantu, kusetshenziswe ibhasi noma itekisi.

Ngicabanga ukuthi umehluko okhona ukuthi kuye kuye ngesibalo sabantu ukuthi abantu bangakanani. Abantu abakhona kuleyo ndawo abazobe behamba. Emese-ke kuyahlelwa ukuthi ingabe i-transport bazodinga i-transport engakanani. Hlasimpe kungaba itekisi noma ibhasi.

Abantu abadala into abangabhekana nayo iy'nselelo ey'nkulu mhlasimpe emabhasini omphakathi kungaba ukuthi ukufika indawo isingasekho ebhasini. Mese hlampe angamtholi umuntu ozomsukumela elokhu emile. Kanti futhi kwesinye isikhathi amabhasi eyi ukugcwala kakhulu, kyacinanisa.

Into engabenza inciphise isizungu kubantu abadala ukuthi mhlasimpe emphakathini kungaba khona iy'nsuku la khona ekuzobe khona behambe mahhala bengitshezwe mahhala. Beye la khona mhlampe kungahlelwa into esama-picnic kanje. Kuhanjwe kube hlampe i-road drive-i kuhanjwe kubonwe iy'ndawo. Emese-ke kuyehliwa kuyadliwa ba-celebrate-e something nje ebakhuthazayo.

Lokho kwakwenza kwangenza nje ngadumala kakhulu ngacasuka ngoba kwase emgwaqeni sibambezeleka. Sekumele manje uma ngabe ugibele iy'moto zasemphakathini uhambe kusekude ngoba uyazi ukuthi kuzoba nokubambezeleka okukhulu osuke ungakulindele kanti kwesinye isikhathi usuke ujahile ngempela. Kusuke kuba khona izimo ey'phuthumayo mese uyabambezeleka.